Heyi madoda, ndiqaphele ukuba uboya abuchetyisiswa ezigusheni. Ndifuna ukucacisa ngokubaluleka kokuchebisisa uboya. Uboya obushiyekayo ezigusheni kuthetha ukuba ininzi imali elahlekayo, amasaka oboya akagcwali kanti uboya obuninzi bushyiywe ezigusheni. Kubalulekile ukuba phambi kokucheba igusha siqinisekise ngokuba icocekile indawo esiza kuchebela kuyo ngokuba ixabiso kuboya begusha liyehla ngokungcola kwabo. Sonke, madoda, sisbenzela injonge enye ekukufumana imivuzo.

Into ethi qatha xa ndicinga ngohlaziyo lomhlaba bubulungisa neenguqo kwezoqoqosho. Uhlaziyo lomhlaba lusoloko lumalunga nokulungisa intswelabulingsa yembali apho umhlaba wawuthathiwe wasezandleni zabambalwa. Ibandakanya imigaqo-nkqubo kunye neenkqubo ezijongise ekwabiweni ngokutsha komhlaba ukukhusela umhlaba kunye nokuqinisekisa ukuba abo abawusebenzisayo umhlaba bayaxhamla kuwo. EMzantsi Afrika, umzekelo, ukubuyiswa komhlaba kuqakamshelene nobukoloniyane.

Mmelwane, ndiyaqonda ukuba ufuye iibhokhwe kwaye ndiyayihlonipha loo nto. Noko ke xa uzishiya zingajongwanga zingena eyadini yam zize zinokalise impahla yam. Oku kuba yingxaki ngokwenene kum kuba ndisebenza nzima ukugcina indawo yam. Ndiyakucela ukuba ufumane indlela yokuzigcina uzivalele xa ungekho ukuze zingaqhubeki zingena. Ndiyathemba ukuba singasifumana isisombululo kulo mba sobabini. Enkosi.